Abantu basezilalini xa kukho imvula enkulu ezayo ebonakala ingathi inesichotho, funeka baye phandle bayokukhwaza bathi, eMbo, eMbo, ukubalekisa isichotho ukuze ukutya kwabo okanye izityalo zabo zikhuseleke, zingamoshakali sisichotho. Yinkolelo ke yabantu basezilalini.

Xa ufuna inxiwa kwilali ongahlali kuyo okanye ongakhulelanga kuyo funeka kube khona umntu omaziyo noba lilungu lomndeni. Lona uzokuthetha nalo liyokwazisa kubantu balelali. LIkuse kwabhoti okanye kwasibonda okanye komkhulu. Apho baza kubuza uba ulifunela ntoni eli nxiwa nawe utsho izizathu zakho, ukuba bakholiwe bakunike.

Njengomntana oyinkwenkwana okhulela kwikhaya elifuyileyo, indima yam inkulu kakhulu kuba ndim umntu oqokelela le mfuyo nojonga le mfuyo, okhathalele le mfuyo xa kufuneka itofiwe. Isekwandim owazisa abazali ukuba ngoku zifuna ukutofwa. Inkulu kakhulu indima endiyidlalayo ekukhuliseni imfuyo yasekhaya.

Umtshato wesiNtu ubalulekile kakhulu kuba ibonakalisa inkcubeko yesiNtu. Kuyo yonke into eyenziwayo xa kuvuyiswana nesi sibini sizimanya ngalo mtshato, funeka kulandelwe inkcubeko yethu ngalo lonke ixesha. Funeka kunxitywe isiNtu ngokwesiNtu, kuvuyiswane kuthengelwane amabhaso, kugidelwane kodwa kulandelwe indlela eyiyo yenkcubeko yethu.

Kubaluleke kakhulu ukulondoloza ilwimi lwethu lwesiXhosa kuba ngoku abantu abaninzi abasakwazi ukufunda iincwadi zesiXhosa, ngakumbi ukusithetha ngokusulungekileyo engakhange asebenzise amagama abolekiweyo kwamanye amalwimi.

Abantwana bayasilela ngolwazi ngolwimi lwabo lwesiXhosa. Unobangela waloo nto ngabazali abangabafundisiyo abantwana isiXhosa nokubabonisa ukubaluleka kwaso. URhulumente naye makadlale indima yokubuyisela iinkqubo zabantwana ezazikade zidlala kudala ethivini kumabonakude. Ukuba ziyadlala, abantwana bakwazi ukulufunda elu lwimi lukhule ulwazi.

Mna ndingamcebisa ngelithi makalime le mifuno elandelayo, ikhaphetshu, ispinatshi, amazambane kunye ne-carrots. Kuba yeyona mifuno isetyenziswa kakhulu ekuphekeni kwaye naxa efuna ukuyithengisa yeyona mifuno ithengwa kakhulu ngabantu.

Abantu bale mihla abakwazi ukuthetha isiXhosa esiqotho kwaye esisulungelekileyo, umntu xa ethethayo umane efaka amagama esiNgesi. Nto leyo ingumbono ombi, umntu afake amagama esiNgesi kodwa usayowathetha nomnye umntu omnyama.

Ntombi yam, xa upheka umngqusho funeka uwupheke kanje. Funeka uqale ukhethe iimbotyi, emva koko uzidibanise nomngqusho omhlophe ngokomlinganiselo. Wogqiba kwakho uzihlambe kunye. Emva kokuba ugqibe uzihlamba, ubeke amanzi abile. Uthathe la manzi abilayo uwagalele emngqushweni. Uwupheke ngala manzi, umane usongeza amanzi ude uthambe. Xa sele uthambile ufake amafutha ube uwugqibile ke. Kum yindlela endiwuthanda ngayo. Ndizawugalela ityiwa esityeni sam.

Esona sizathu sabazali sokuthatha abantwana babo bayobafundisa kwizikolo zasedolophini kukuba abantwana abafunda ezidolophini bapasa emagqabini kwaye bafumana uhoyo olwaneleyo kubafundisintsapho. Kodwa abafunda ezilokishini bona iziphumo zabo azibikho ntle ngenxa yokuba abafumani hoyo loneleyo kubafundisintsapho. Bayangxola eziklasini, bangakwazi ukuhoyeka bonke ngendlela efanelekileyo.